Merogo mengwe e e sa itsegeng thata e leng gore e ka nna melemo go e leka, ke merogo ya thepe, merogo ya letebele, le morogo wa dinawa.

Go jala maungo a mefuta jaaka diapole kgotsa dipanana ga go motlhofo ka gore o tlhoka go ditlhokomela, mme e bile o tlhoka le go tsaya nako e le ntsi ka gore le tsone di tsaya nako le sebaka gore o di kotule.

Gore o tle o jala e tamati o ntsha peo ya teng wa e tsaya o e ba fo letsatsing ka gore peo ya teng e tlabe e le metsi or e kgone go oma wa e omisa mo letsatsing, ga e fetsa go oma wa e tsaya o duba ka mmu ga o fetsa o epa mosima wa e lokela mme e bile wa e nosetsa o nna ntse o e nosetsa kgapetsakgapetsa go fitlhela go tswa sengwenyana.

O tsaya peo ya teng o e tsenya ka go teng ga pampiri wa e omosa, mme e bile o lebelele nako gongwe o tla bo o e omosa ka kgwedi ya ferikgong le tlhakole, mme o e omosa kgwedi tse thataro mme e bile ka kgwedi ya seetebosigo wa e tsaya wa e jala, go e jaleng ga yona wa e nosetsa mme ka kgwedi ya phalane e tla ba e tswile mme ga e tswile o tlebe o ekga o e omosa gape, ga e sengwe o fetsa go e omosa wa e shila ga o fetsa go e sila o e tsenya ka fa teng ga metsi a belang o a e bedisa o dira kopi ya teye.

Rooibos-o e ka go thusa thata ka gore ke peo ya tlhago e na le melemo e mentsi thata e ka o thusang mo boitekanelong jwa gago ka gore, ke peo e leng gore ga o e jala le ga o e nwa ga e batle gore o e tlhakanya le dilo di le dintsi jaaka di chemical-e.

Dikgwetlho tse balemirui ba rooibos ba lebaganeng le tsone ke o mo ya naga le phetogo ya boemo jwa boswa, mme tseo di batla gore ba lefapha ba ba thuse go rarabolola bothata jo ka gore ke bothata jwa tlhago.

Dingwe tsa dikgwetlho tse kgolo tse e leng gore balemirui ba maungo ba lebagane le tsone ke yone phetogo ya di-temperature ka gore, ga o le molemirui o tshwanetse ke go ela tlhoko gore phetogo ya boemo jwa boswa bo ntse jang, ka gore seo se tsa karolo e kgolo thata mo maungo a gagwe.

Gampieno ke bona maungo a dirisiwa mo dilong tsa go tlola ka gore di re thusa thata ka letlalo la rona, le bothata jwa re nang le bone ka matlalo a rona.

Dingwe tsa maungo a jalwang thata le go jewa thata mo lefatsheng lotlhe ke maungo a tshwanang le bo dinamune e le bo di-naartjie ke tse e leng gore ga e le gore o di jala ka ngwaga wa sedimonthole, o kgone go kotula ka kgwedi ya seetebosigo mme e bile go botlhofo ga di tse dikgwedi dile dintsi gore di kgone go gola.

Mme dingwe tsa merogo e e leng gore e a jadiwa mme e bile e jewa thata ke bo ditamati le bo ditapole ka gore le tsone ke dingwe tsa merogo tse e leng gore di botlhofo go ka dijala le go ka di kotula, mme e bile ga di tseye le ka kgwedi gore o dijalo gore di kgone go gola.

Dithoro le mabele di na le seabe mo temothuong ya segompieno ka gore ke dijo tse e leng gore di na le dikotla di le dintsi.

Fa go twe Wine Farming go tewa gore go tle go na le maungo a e leng gore a dirisiwa gore a kgone go dira wine-e mme o ne maungo e leng gore a dirisiwa gore tle o kgone go dira wine-e a bidiwa diterebe, mme ke nngwe ya maungo a e leng gore o ntsha peo ya teng ka fo teng e le metsi mme e bile wa e omosa o e jale yone kgatlhisa ka gore ga e tseye sebaka le go ungwa.

Ga o batla go ka itirela tshingwana o tlhoka dipeo ke sone se segologolo se e leng gore go a se tlhoka, o tlhoka le di thulosu tse e leng gore di tlileng go go thusa go ka epa mosima, o tlhoka gape le di chemical-e e fela ga se pateletsego tse e leng gore o ka di dirisa go thibela dijalo tsa gago gore di seke di a jewa ke dinonyane le di gagabi.

Go lemiwa ga rooibos-o go thusa thata mo tikologong ya rona ka gonne e a e phepafatsa mme e bile ke dingwe tse e leng gore di botlhokwa mo phetogong ya boemo jwa boswa.

Ke thoro ya le rotse le thoro ya dinawa ka gore ga go motlhofo gore o fitlhele ko mabenkeleng ga o batla go e jala.

O tshwanetse ke go ka ela tlhoko boemo jwa boswa, mme e bile o itse gore kgwebo ya rooibos-o e batla pelotelele ka gore yona rooibos-o e tsaya sebaka gore o ka ikotula.

Nonofo ya rooibos ke gore ke sejalo se e leng gore batho ba e leng gore ba na le kankere ga ba tshwanela ke go ka e nwa mme ya limit-a e fela molemo wa teng ke gore rooibos-o e ka dira gore batho ba le bantsi ba fitlhele tiro, mme e bile ga ena caffeine-e, e bile e siametse boitekanelo jwa motho.

Rooibos-o e dirisiwa ka ditsela tse di farologaneng mo segompienong ka gore o ka e dirisa mo di cosmetic-ing, mme e bile wa e dirisa gape mo dinong tse di tshwanang le bo drink-e jana.

Maungo ga a dirisiwa jaaka dijo tse di gatseditsweng ke fa e le gore o batla gore a seke a senyega, mme ebile ga o a dirisa jaaka matute fa o batla go dira di smoothie tse e leng gore di ka nthwafatso ya mmele wa gago.

Nka reka merogo e tshwanang le bo diphutshe, khabetšhe, digwete, ditamati, le ditapole ka gore ke dingwe tsa dijo tse e leng gore tlhwatlhwa ya tsone e kwa tlase, mme ebile di siametse le mmele.

Kgolo ya thekenoloji e ama temothuo ka tsela di le dintsi mme e bile ka ditsela tse di siameng ka gore e dira gore kgwebo ya maungo e tsamaele ka pele mme e bile maungo a rekisiwe ka bonako.

Maemo a bosa a a farologaneng a ama mefuta ya maungo ka gore, ga e le gore go bolelo letsatsi le ka fisa maungo a gago, mme le fa e le gore pula yana pula e ka epolola dijalo tsa gago mme ka foo ga e le gore o mongwe wa le mang o tshwanetse ke gore o eletlhoko dilo tse di tshwanang le tseo, mme e bile o bone gore o ka sireletsa dijalo tsa gago jang.